Iyebo, bekwenzeka ukuthi sidlale ndawonye i-game into ebijabulisa ukuthi siyabukana udlale i-game, kuphinde kube ngomunye futhi noma uma sekuba khona odliwayo, mase ehlekwa noma uma ejabule owinileyo.

Izikole zingadlala kakhulu iqhaza ngokuthi zibatshele ukubaluleka kokudla ukudla okunomsoco, ukuze kungoba kubanikeza umdlandla ukuthi bakwazi ukudlala imidlalo, bakwazi ukugijima. Manje kubalulekile-ke ukuthi badle ukudla okunomsoco abafundi ukuze bezokwazi ukudlala kahle futhi bazizwe baphilile, bengahaqeki kalula emikhuhlaneni.

Yebo, ikhona imidlalo ethile iy'kole ey'ngayisebenzisa ukufunda njengemidlalo efana nokubala, ingasetshenziswa ukufunda.

Iy'ndlela ezingasiza ukuthi namabhizinisi amancane akwazi kugqama ukuthi bamukele bonke abantu abanezinto abathanda ukuziveza zemidlalo eyinkundleni zemidlalo, namathuba okuthi badayise lokho abangakudayisa. Ukuthi wonke umuntu umukelekile ukuthi azodayisa lokhu athanda ukukudayisa akwazi ukuthola inzuzo ngakho.

Ukuthi wamukele uhlobo lomdlalo okuthiwa nizolidlala ukuze uzokwazi ukuthi naye imizwa yakhe ingakhinyabezeki noma ingayiboni iphatheka kabi ngaso sonke isikhathi, ukwazi ukumukela lonke uhlobo lomdlalo okuthiwa nizolidlala.

Ezinkundleni zokuxhumana ngibone iphrojekthi ethile emayelana nezinqoko nami ngayithanda, nami ngiyacabanga ukuthi kumele ngibaze izinqoko bese ngiyifake ey'nkundleni zokuxhumana. Kuze ngizokwazi ukuthola inzuzo nobuciko bami bukwazi ukukhula ngoba ngiyakwazi ukubaza izinqoko.

Imidlalo ethile ngoba namanje isekhona isadlalwa ukuthi ibinegalelo elikhulu esikhathini sakudala, manje ulusha uma lukhula manje luyayikhumbula leyo mdlalo lithande ukuthi ingahlalahlala njalo ibukezwa idlalwa le midlalo.

Bengayigcina ngokuthi njalo unyaka nonyaka kube nosuku lapho okubungazwa khona imidlalo ebeyidlalwa esikhathini esadlule, lokho kungasiza ukuthi nesizukulwane esizalwayo sikwazi ukuthi le midlalo ibilokhu idlalwa esikhathini esadlule esadlule.

Ukuthi njalo iviki neviki kube khona usuku lapho okuthiwa kuyadlalwa khona kuwusuku lwemidlalo, lapho kudlalwa lonke uhlobo lomdlalo elijabulisa abafundi ukuthi bakwazi nabo ukuy'jabulisa ngemidlalo yakudala nemidlalo .

Mhla iqembu engilithandayo liwina umdlalo omkhulu ngazizwa ngijabule, ngangifisa lonke ilizwe likwazi ukubona ukuthi nami ngiyalandela leli qembu eliwinile nelibungaza kangaka.

Wakwenza ngokuthi le sikhathi ezilibazisa babefika abathile bewuncome umdwebo wakhe waze wabona ukuthi kubalulekile ukuthi umdwebo wakhe awufake ezimakethe awuthengise, ukuze ezokwazi ukuthola inzuzo ngesikhathi lapho yena asuke ephumule khona ezihlalele. Enze okuthile lokho okuzomenzela imali.

Ngingabahlanganisa ngokuthi kube khona imhlomulo emihle ezotholakala emdlalweni nanokumemezela-ke ukuthi kuzobe kunemidlalo ezobe ikhona, lapho abantu abazobeveza khona amakhono abo athile abanawo. Lokho kungabenza abantu ukuthi bahlangane ngoba imidlalo yenza ukuthi abantu bekwazi ukuxoxa, ukwazi ukuhlangana nomuntu ongamujwayele kodwa nigcine nihlangane ngokulandela iqembu elilodwa.

Lesi simo esinje sidinga ukuthi sixazululwe ngabantu abangenalo olwaka abazokwazi ukubamba laba abalwayo bathole ukuthi bebebangani, uma sebetholile bese bekwazi ukuthi bayixazulula ngokuthi bayidlulise ukuthi lona owonile axolise kulona bemumonile.

Into engavimba ukuthi lesi sigameko singaphinde senzeke ukuthi ngaphakathi esikoleni kube khona abaqeqesha abafundi ngokubhukuda ukuze kungeke kube khona umfundi ozotholakala esibani senkingeni, uma ethe uyabhukuda.

Kubenza ukuthi badede ey'dakamizweni abantwana abasebancane, bagxile kule midlalo ekhona.

Yebo, nginomuzwa wokuziqhenya ngoba izizukulwane aziyazi le midlalo ebesiyidlala ngesikhathi sakudala, kepha kuzoba nogqozu ukuba abantwana abancane ukuba bayithande, bafise ukubona ukuba beyidlalwa kanjani.

Umuzwa engaba nawo umuzwa wokujabula ngoba ngangikujabulele engangikubona noma engangikuzwa ngemicabango yami uma ngifunda incwadi lena.